Makhombo ya switirhisiwa swa gezi. Hi fanele hi tirhisa tintambu leti sirhelikeleke, hi tlhela tintambu ta hina ti nga fambi laha vana va tlangaka kona. Na switirhisiwa swo fana na tiayini na switofu, hi swi tima loko swi nga ri ku tirheni, hi tlhela hi swi susa ka ti-plugs ta hina ku endlela ku gezi loko ri nga ri kona, loko ri vuya swi nga tilayiti hi swoxe.

ku na vanhu lava tirhaka na vadyuhari lava va vitaniwaka ti-homebased care. Lava fambaka miti siku na siku, va endla leswaku va nyika vadyuhari tiphilisi. No pfuna vanhu va tshamaka na vadyuhari ku va ta tiva ku ri va hlayisa njhani vadyuhari va vona.

Nkunguhato wa swa mindyangu wa kumeka ematikoxikaya hi ku a nerisa, hikuva ku na timovha leti va ti vita vitanaka ti-mobile clinics leti fambaka n'hweti na n'hweti ka matiko lama nga kule na titliliniki. Ku tlhela ku va na titliliniki laha vanhu va nga kumaka kona nkunguhato lowu.

Na swi khutaza ku vulavula na munhu loyi a lahlekeriweke kumbe ku vaviseka hi ku wa swi ka ku vulavula wa swi kota ku nyika munhu ntshembo.

Ni fane ni langutisa ku ku na vanhu lava vavisekeke, na ku a movheni a ku ri na vanhu vangaki.

Vuvabyi lebyi bya HIV i vuvabyi bya masangu byi tlhela futhi byi va vuvabyi bya ngati. Loko wo khoma ngati ya munhu a vabyaka, na wena ku nga na laha u nga na na ku pfuleka or ku vaviseka, u nga vabya. So van'wana va vana va tswariwe na vuvabyi lebyi. Loko u karhi u tlanga na van'wana, loko va vaviseka va huma ngati, u nga tsutsumeli ku va pfuna u nga ti sirhelelanga. Kumbe u kuma muhlekisani, u hlangana na yena swa masangu, u nga swi tivi ku timhaka ta yena ta rihanyo ti yime njhani.

Mi ti nghwenzi ta vutomi mi veka vutomi bya n'wina ekhombyeni, ku sirhelela hina siku na siku, ha mi khensa.

Munhu a nga fanelanga ku teka mirhi yo ka a nga yi tivi ku yi huma kwihi. A hi fanelanga ku xerhelana mirhi loko hi nga nyikiwangi hi vaongi. Hi fanele hi kuma mirhi a titliliniki, eswibedhlele na le ka madokodela lava va sunguleke va hi kamba va ta kota ku hi nyika mirhi leyi faneleke. Ku famba hi xava mirhi a swi lulamanga, a swi kahle, hi mhaka yo hi ta xava mirhi leyi nga fanelangeke. Yin'wana a yi fanelanga miri miri ya hina, se hi ku a hi fambanga hi ndlela leyi.

Ni nga n'wi byela leswaku a ya ka va tirhelarihanyo lava nga ti-psychologists or ti-counselors va ta n'wi pfuna. Kumbe vafundhisi or vanhu lava tirhelaka swiyimiso swo ka swi nga tirheli timali, leswi fanaka na leswi va nge munna ndi nyi.

Swibomu, ti-kiwi ma-avocado na ti-raspberry.

Eya, mirhi ya xintu yi fanele ku tirhisana na mirhi ya manguva lawa. Hi mhaka yo ku na mavabyi lawa hi tivaka ma tshunguriwa hi xintu, na mavabyi lawa hi tivaka ku mirhi ya manguva lawa hi yona yi wa tshungulaka. So swi ri swimbirhi swa kota ku tirhisana.

Vatsoniwa loko va ri hava nseketelo wa rihanyo ra miehleketo, va ta twa ungaku a va amukelekangi endhawini ya ku tshama.

Dyondzo ya ta masangu ya sivela ku tika ka vantshwa. Munhu u kota ku swi vona ku ku tika wa ha ri ntsanana, a swi lunghanga. Hi mhaka yo swi ku tikisela vutomi, a wu swi koti ku dyondza kahle, ku huha na van'wani tintangha ta wena tanihi ku u va u ri mhani wa ha ri xihlangi.

Swa ku munhu u na khombo mina ni hleketa ku ko va swikholwakholwana hi ku munhu. Ku fana na munhu, mi kuma ku loko a kuma vo hanya na vona ni vula vavanuna or vavasati, mi kuma va nga tshami ivi va ku munhu u na makhombo. Ivi endzhaku ka nkarhi wa ha rivele no rivala, ku fika munhu u hanya na yena, mi tshama kahle, a za a ku teka na ku ku teka. Se swi vula ku ta ku lava a va ri kona, a ku nga ri ki vona. A swo boha va famba ku ku ta fika yena munhu wa ntiyiso.

Ni nga va tsundzuxa leswaku va fanele va ya ka vanhu lava tirhaka hi swona, lava nga swi dyondzela, ku va ta va pfuna. Than ku ya ka vanhu lava nga swi tiveki leswi va swi endlaka, va nga ta hetisela hi ku tekeriwa mali ntsena va nga kumi ku pfuneka.

Tindlela tin'wani leti nga tirhisiwaka ku yisa muvabyi exibedhlele loko ambulense yi nga swi koti ku fikelela hi mhaka ya tindlela, i ku vandyangu wa muvabyi va ti yisela vona vinyi muvabyi exibedhlele.

Ku tirhisa xihangalasamahungu swa pfuna ku xavisa, hi mhaka yo u swi kota ku fikelela ka vanhu vo thambanana, va nga kule na kusuhi. Va kota ku tiva ku wena u xavisa yini nakona u kumeka kwihi.

Mina a ni ku voni ku hambana na exikarhi ka sangoma na n'anga. Hi mhaka yo hinkwavo va tshungula, hinkwavo va lahla tinhlolo a hansi.

Nayiti yi teka nkarhi ku huma emirini wa munhu. Hikokwalaho se ngati ya munhu yi tolovele nayiti. Swi teka nkarhi ku u kuma vana hikokwalaho ka ku tirhisa nayiti nkarhi wo leha.

I swa nkoka ku tshama u karhi u kambela vuvabyi bya HIV. Ku ti kuma u kamberile u nga vabyi, swi endla ku u lava ku ti hlayisa minkarhi yin'wana na yin'wana loko u nghenelela ka swa masangu. Swa pfuna ku u tiva ku xiyimo xa wena xi xi yime njhani, na ku u ta kota ku teka maphilisi hi xihatla loko wo kumeka u karhi u va dya.

i swinene swo madokodela va tirhisana na tin'anga ta ndhavuko, ku fana na le ka Matlala nakona aswibedhlele. Va ta pfunana ku pfuna vavabyi.

mali ya pension-i ya vadyuhari yi enerile. Nakona va kona vanhu va yi tirhisaka ka timfanelo ta vadyuhari. Ku tlhela futhi ku va na vanhu lava nga yi tirhiseki ka timfanelo ta vadyuhari. Va kona vadyuhari lava hi va vonaka ku mali ya vona, va le ku yi tirhisiriweni na lava hi va vonaka ku mali ya vona yo dyiwa ntsena hi maxaka ya vona.

Ku u ta nwa hi ndlela leyi nga yona, leyi nga tsariwa ka maphilisi.

I swa nkoka ku bela maphorisa riqingho, ku va ta teka xitatimende xa leswi nga humelela ka mhangu. Xitatimende lexi ta tlhela futhi xi pfuna wena a ka ti-insurance na ti-road accident fund na le xibedhlele ku ku endleke yini.

Ni nga va dyondzisa hi vutsoniwa, na ku vanhu lava nga na vutsoniwa, hi fanele hi va khoma tanihi hina or tanihileswi a ku ri hina hi nga na vutsoniwa hi nga ta lava vanhu van'wana va hi khomisa xiswona. Hi nga va hlawuli hi mhaka ya vutsoniwa.

Hi yi pulani leyi ya ndyangu leyi ni nga yi tirhisa tanihi munhu a nga na ntiko wa ngati kumbe tanihi munhu a nga na high blood or leyi ni nga yi tirhisa ni tlhela ni ya masikwini.

Ku tika ka muntshwa swi khumba mhaka ya yena ya tidyondzo hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. U va na ku hlekiwa hi van'wana, a tlhela a va na ntirho wo tala. U fanele a languta ntirho wa xikolo, a tlhela a langutela ku va mhani hala tlhelo. So swi yi khumba hi ndlela yo ka yi nga ri kahle.

A wa kona mati lama nga ta horisa TB. TB yi horisiwa hi treatment ya yona, leyi u yi tekaka for six months.

I vutihlamuleri bya hinkwavo, vatswari na vadyondzisi ku vana va ti kuma va dya swakudya swo aka miri. Xikolo xi fanele xi tiva ku xi nyika vana swakudya leswi akaka miri ka swakudya swa le xikolweni, na vatswari va tlhela va xavela vana va vona swakudya swo aka miri loko .

Switimandzilo swi na nkoka wo tima ndzilu a masin'wini, a mitini ka tiyindlo kumbe aswiakweni swo karhi.

Ni nga va khutaza ku ri va hlayisiwa hu wun'wana wa rixaka lowunkulu kumbe va ya andhawini yo tshama vanhu lavakulukumba lava nga ta hlayisiwa kona va swekeriwa va hlambisiwa vahlayisiwa hinkwaswo na ku va dyini va tlhe va nwa na mirhi ya vona hi nkarhi.

Ku nga antswisiwa tshamiseka wa timali eka vanhu lava nga na vutsoniwa ematikoxikaya hi ku va endlela mitirho kumbe ku vathori loko va thola va thola na vanhu lava nga na vutsoniwa na ku va pfuneta ku va vona vinyi va nga ti sungulela mintirho.

Maendlelo yo vanhu va nga vi na mhaka ka vuvabyi bya HIV a ma tshamisekanga munhu u fanela a ti rhandza a tlhela a va na mhaka na miri wa yena na loko swi yelana ka mavabyi a ti hlayisa ku endla ku a nga swi koti ku kuma mavabyi lama.

E mali yo yengeteriwa yi nga va na xiave eka ku antswiseni vutomi bya vatsoniwa hi ku va ta swi kota ku kuma na vanhu vo va pfuna kumbe ku ti xavela swo karhi leswi va swi lavaka andzhaka loko va tlhela va pfuna na mindyangu ya vona hi mali ya vona.

Ku thoriwa ka vanhu va nga na vutsoniwa ka xiyenge xin'wani na xin'wani xa mfumo na xo ka xi nga ri xa mfumo swi nga pfuneta timali eka vanhu lava nga na vutsoniwa.

Hi va sungurile lava va hemba twanani va ri va horisa vuvabyi bya chukele yi vuvabyi bya chukela a byi hori byo lawuleka.

Mfumo wu fanela ku endla ku ku va na tikhemisi ematikoxikaya ku fana na le titliliniki ku va na tikhemisi lava vabyi va nga swi kotaka ku ya xava mirhi kona kumbe a mavhengele wa le matikoxikaya ma va na tikhemisi ta mirhi.

Vuvabyi lebyi bya COVID-19 a byi swi lavi hi tshama hi ku tshunelelana kumbe hi tshama hi nga ti sirhelelanga hi ku loko u hefemula kumbe ku khohlola hi laha vuvabyi lebyi byi nghenaka ha kona ka hina kumbe ku tlulerisana ka hiswona so hi fanele ku hi tshama makaya hi nga humi loko swi nga ri swa nkoka ku hi ta hlayisa vutomi bya hina hi tlhela hi pfuna na vana ku va tiva nkoka wo va nga fambi va ya huwahuwa va tisirhelela va tshama makaya.

Condom-u i ya nkoka hi ku yi sivela mavabyi lama hi ma ka masangu, switandzhaku swo ka u nga a tirhisi condom i ku u nga kuma vuvabyi bya masangu kumbe u kuma khwiri leri wo ka u nga ri hleketelanangike.

Swi kahle ku vana va xikolo va dyondzisiwa ku tirhisa bokisi ra mpfuneto wo sungula ku loko ko suka ku va na swin'wani leswi humelelaka va swi tiva na vona vu nkoka bya bokisi leri na ku tisirhelela ku va kota ku pfuna van'wana loko va karhi va a huma ngati kumbe swin'wana va swi tiva ku va fanela va tsutsumela ka bokisi kumbe ka munhu nkulukumba va ya kombela.

I swa nkoka ku munhu loko a vavisekini a swi kota ku kombeta ku yena u vavisekini kumbe a nga kahle emoyeni vanhu va swi kota ku komba ku a va kahle emoyeni hi tindlela to hambanahambana naswona a swi bihanga futhi ku munhu a rila or n'wanuna a rila hi ku ku rila leswi swi tekiwa tanihi ku tshungula loko u ri ririni wa swi kota ku amukela xiyimo kumbe ku amukela leswi u hlangananaka na swona naswona swi kahle no vula na vanhu vulavula na vanhu ku ku na swilo swo ka swi nga khomi kahle kumbe wu wa karhi wa tikeriwa u lava ku pfuniwa.

U vukorhokeri bya le kaya mina ni vona byi antswa ku tlula bya le kaya ra vadyuhari hi ku a kaya u pfuniwa hi vanhu lava ku tivaka lava ku rhandzaka va nga na ku twela vusiwana a kaya ra vadyuhari vanhu lava va ku pfunaka a va ku tivi nakona loko u tshame le wa va na xivundla hi ku a va swi tivi swilo leswi swi tsakelaka na leswi wo ka u nga swi tsakeleki.

Ku va u pfuneta hi ku tirhisa bokisi ra mpfuneto ro sungula u nga hakeriwi nchumu swi kombisa ku va na vumunhu kumbe ku ku rhandza vanhu hi ku vanhu vo tala a va swi koti ku hlayisa vanhu vo ka va nga va tivi va nyenya vanhu mara ku va munhu a swi endla swi huma mbilwini a nga ta kuma hakelo i vumunhu.

E va tiphurayivhete health care va durha hi ku loko va tirha na muvabyi va ti nyika nkarhi na ku kambisisa hinkwaswo leswi swi hluphaka muvabyi.

Switandzhaku swa mirhi swi nga tlakukisa swiphiqo swin'wana swa rihanyo hi ku miri wa tolovela murhi, munhu a fika na laha a nga ha swi kotiki ku hanya loko a nga tekanga murhi wo karhi. A tlhela futhi murhi wu tolovela miri wu fika na laha wu nga ha tirheki ka miri wa munhu.

I ku ku va na vanhu vo hlohlotelo kumbe ti-motivational speakers lava va va nga va hanyaka na vuvabyi lebyi, va famba tani va karhi va hlohlotelo vanhu va va kombisa ku loko u landzelela treatment ya vuvabyi lebyi u ta hanya tanihi munhu un'wana na un'wana.

Ntsengo wa mirhi wu endla leswaku vanhu va nga swi koti ku teka mirhi tanihi mfanelo hi ku va hetisela va nga swi koti ku fikelela mirhi yin'wana. Loko va fanele va xava mirhi yo hlaya va hetisela va hlawula yin'wani, yin'wani va nga yi xavi hikwalaho ka ntsengo wa yona.

Nkoka wo vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka emfumeni i ku va nga fi hi ndlala hi ku a va ha swi koti ku titirhela kumbe ku ku va na mali nghena. Mali leyi ya mfumo yi pfuna ku va hlayisa ku va xavela swakudya na ku va fambisa titliliniki.

E loko a ni ri na ku vilela dokodela a ndzi tsundzuxa leswaku ni nwa mirhi a ni ta swi endla ku ni ku kuma ku hola kumbe ku control ku vilela ka mina.

I swa nkoka ngopfu ku landzelela swiletelo swa dokodela loko u tirhisa mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo, hi ku loko u nga landzeleli swiletelo swi nga endla ku ntshikelelo lowu wu va wukulu kumbe ku va na swin'wana leswi ku karhataka ku hundza ntshikelelo lowu hikwalaho ko tirhisa mirhi hi ndlela yo ka yi nga ri yona.

Vuvabyi bya Dementia i vuvabyi bya miehleketo kumbe byo lahlekeriwa hi mihleketo lebyi byi endlaka ku munhu a va na ku rivala.

I swa nkoka ku kuma vutshunguri bya ku vilela kumbe anxiety ku swi ta kota ku control-eka u nga tshama u ri ku vileleni hi ku ku vilela kumbe anxiety swi fambelana na ngati ya le henhla kumbe BP.

Vanhu va ndzawulo ya rihanyo va nga seketela vanhu ku kuma mirhi yo hunguta ku karhateka hi ku hlohlotelo vanhu ku va famba va ya titliliniki loko va titwa ngaku va na ku karhateka kumbe anxiety ku va ta hlangana ni madokodela lava nga ta va pfuna ku tiva ku va fanele va kuma mirhi kumbe njhani.

I vanhu va khale kumbe lavakulukumba lava a va nga tshembeli ka mirhi ngopfungopfu ya xilungu hina va masiku lama ha nwa mirhi yo hunguta ku vilela swilo se swi cincile.

Swibedhlele swi nga pfuna ku hunguta mali ya mirhi ya vavabyi hi ku nyiketa vavabyi mirhi, na ku endla ku mirhi yo tala yi kumeka ku loko muvabyi a tshunguriwa a nga kumi ku ri na mirhi yo ka yi nga ri kona leswi swi endlaka ku u fane a ya yi xava hi yexe.

Mirhi ya durha a tikhemisi and mirhi a yi kumeki a swibedhlele, leswi swi vavisa hina tani hi vaakatiko hi ku a hi swi koti ku fikelela mirhi. Leswi swi endla ku vo tala va hina va lova kumbe va xaniseka hikuva va pfumala ku fikelela mirhi leyi. Mintsengo ya le hansi ya mirhi a yi ta pfuna ku mirhi leyi yi fikeleriwa hi mani na mani kumbe mirhi leyi yi kumeka ka swibedhlele swa mani na mani.

Loko murhi wa wena wo hunguta ku vilela wu vonaka wu nga pfuni nchumu u fanela u tlhelela ka dokodela ku a ta kota ku ku pfuna kumbexani a ku cincela maphilisi lama i ma tirhisaka a ku nyika man'wani.

A swibedhlele swo tala kumbe tindhawu to tala ta rihanyo system ta vona i ta xikhale a hi ta masiku lama. Se leswi swi endla ku naloko mirhi yi nga ri kona va nga hatlisi va swi vonile hi ku a va tirhisi sisiteme ya masiku lama leyi kombaka mirhi ku se ku hume mingaki ku sele mingaki.

I swa nkoka ku lemukisa hi rihanyo ra swa mianakanyo ku vanhu va ta swi tiva ku ku na ku pfuniwa la ku nga kona loko munhu a ri na ku tikeriwa ka rihanyo.

E ni hleketa ku ku na ku yelana ka vuvabyi bya rihanyo na ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha. Hi ku ku tirhisiwa ka swidzidziharisi swa endla ku munhu a khomiwa hi vuvabyi bya rihanyo hikwalaho ka ku tirhisa swidzidziharisi leswi.

Xa nkoka ku munhu a va na nseketelo wa ndyangu loko a sungula mirhi ya ya ntshikelelo ya mianakanyo ku va ta n'wi pfuna ku teka maphilisi hi ndlela ya kahle, na ku a swi tiva ku ku va na ntshikelelo wa rihanyo a swi vuli ku munhu a nga ha rhandziwa ekaya. Munhu wa hloniphiwa munhu wa ha kombiwa rirhandzu i swa nkoka ku va na nseketelo wa ndyangu.